Ngokolwazi lwam baye babaninzi abantu abaye bangamaxhoba bokuthathelwa iimali zabo ngabantu abaye basebenzise iifowuni bathi ngabantu abasebenza ezibhankini, yaye kuphele iimali zabo zithathwa. Okanye kufunwe nje ii-numbers ezimbalwa babe neendlela zokungena kwiiephu zabo zeefowuni zeebhanki, iimali zabo zithathwe. Ngoku ngunobangela owenza abantu abaninzi boyike ukusebenzisa iifowuni zabo.

Nangona ukuya koomatshonisa kukhangeleka kuyeyona ndlela ilula yokulungisa iingxaki zakho zemali, kodwa yeyona ndlela eyingozi kakhulu. Okokuqala oomatshonisa abekho mthethweni, nendlela abenza ngayo izinto azikho mthethweni. Ngokomzekelo xa usiya kubo bazofuna ukuba ubanike amapasi akho, bafune ubanike namakhadi akho ebhenki yaye ngendlela umyinge wemali abaza kuwutsala emrholweni wakho, yindlela engekho semthethweni ngokwemigaqosiseko selizwe lethu.

Ewe, ndikhe ndababona abantu bencedwa sisicwangciso sesibhedlele ukusindisa ubomi babo. Okokuqala isicwangciso sesibhedlele siyakwazi ukukunceda kwizinto ozidingayo okanye kunyango oludingayo olulapho esibhedlele. Ingohlukanga ncam kuneinshorensi yoncedo lwezonyango. Umahluko kwi-inshorensi yoncedo lwezonyango kukuba nezinye izinto ezingaphandle kwesibhedlele uyakwazi ukuzifumana ngayo, kodwa ngokufanayo nesicwangciso sesibhedlele uyakwazi ukufikelela zonke izinto ozidingayo apha esibhedlele. Ndibabonile abantu bekwazi ukuncedakala nangona bebhatala kancinci kucwangciso sesibhedlele lwezonyango.

Iyandiphoxa into eyenzekileyo yaye indikhathaza kakhulu kuba nam kwiinyanga ezidlulileyo xa bekukho abantu ekufuneka babethelwe imali, bendiqiniseka ukuba ndiyaziminca ukuze ndikwazi ukuyikhupha imali yabo. Ewe, kuyaqondakala ukuba maninzi akhona amaxesha anzima apho siye sijamelene nobunzima, kodwa sekunjalo umntu ndimazisa kwangethuba ngoba besele ndinezam izicwangciso zokuba ndizokwenzani ngale mali. Yaye nam kungoku ndinezam iingxaki ezi ebendicinga uba ndiza kuzilungisa ngale mali. Indidanisile indlela enenza ngayo.

Ngokuvula amathuba omsebenzi nokufakelela inzala encinci, ukanti nokunceda abantu abasandula ukuphangela abafuna ukuba ne-credit score bakwazi ukuba bakwazi ukwenza amatyala amakhulu mhlawumbi anjengowokuthatha imoto.

Mna ndicinga uba ndingathatha i-inshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo. Ewe, ndiyayiqonda into yokuba yona ngokwamaxabiso iphakamile kunesicwangciso sesibhedlele kodwa sekunjalo ndithanda into yokubana yona indipha inkululeko eninzi. Ngokomzekelo, ndiyakwazi ukuncedwa esibhedlele ngokupheleleyo yaye akupheleli apho. Nangaphandle kwesibhedlele, ndiyakwazi futhi ukuba ndiqhubekeke ndincedakale. Yaye akupheleli nje ukuncedakala xa ndigulayo, nakwizinto ezinjengokuba ndifuna ukuzilolonga iyakwazi ukundibhatalela kwizinto ezinjalo.

Imeko enje yenye yeemeko eziqhelekileyo. Yiyo le nto iibhanki ezininzi zinayo indlela yokuba xa abantu bengenayo indlela yokusebenzisa amakhadi ebhanki ukukhupha imali, kuba neendlela zokuba kusetyenziswe into ekuthiwa nguCashSend okanye nguInstant Money. Lo, lo tata ndingamnceda ngokuba ndimbonise indlela yokuthumela imali esebenzisa uCashSend okanye uInstant Money. Yona izotsho imncede ekubeni akwazi ukuya kwivenkile ekufutshane naye umama ukuze akhuphe le mali. Ukanti zikhona nezinye iindlela ezinjengooeWallet, angakwazi ukuya kwi-ATM ezoba kufutshane naye umama, akwazi ukuyikhupha le mali.

Eyokuqala ziibhanki zohlukahlukene kuquka neepesenteyiji zemali yenzuzo ozoyifumana emveni kokuba utyale imali. Ukanti enye yeendawo endinotyala kuyo imali yi-bond okanye i-stock exchange. Enye yazo ibe yi-money market accounts, enye yazo endinotyala kuyo imali ibe yi-mutual funds, enye yazo ibe yi-EFTs. Enye yayo nedume kakhulu kwi-real estate, ukanti enye yazo nayo ekhawulezayo yaye eyenza inzuzo yi-cryptocurrency ne-venture capital.